Ditla morao ka hose leme ka nako mo polasing e ka ba hore o thole ho hlahella bojwang mo bo sa hlokahaleng teng. Hobane ha o lema o thusa mobu o o sebetsang ka ona hore o kenye dijo tseo o e di hlokang. E ne le hore o tleke o tsebe ho thola mofufutso wa phahla ya hao. E fela ha o sa leme, o tlohella ho le jwalo ha o kgone le hore o bone hore ho hlokahala eng le hore ke eng seo o ka se etsang ho thusa ho ho hodisa peo eo o e jetseng ko polasing ya hao.

Ke ne ke ka rata hore ke ka tla ka tlo sebetsa bosiu. E feela ke mme wa lelapa, ke na le bana, ke tlamehile ke kgutlela hae hobane ha ke na motho a nthusang hore a tlang nsallang le bana and ke tlamehile ke lo ba thusa hore ba tle ke ba etse mesebetsi ya sekolo, ke ba phehele ba kgone ho ja. Le nna hape ke tle ke tsebe ho phomola hore ketle ke tsebe ho tsoha, ke na le matla a ho kgutla ke tlo sebetsa. E feela hoseng ha bana ba qeta ho tsamaya ke ka fihla ka hla ka qala kapa ka tswela pele ho ho tloha moo ba bang ba tlohelletseng teng ka bosiu. Ke kopa o tsebe o ntso tseba hore kea o rata mosebetsi ona wa ka.

Ha o fetsa ho jala kapa pele o jala, o tlamehile o etse foro o kenye majwe a tlo sebetsa seka le botsa. Hore le ha pula e ka na, jwang kapa jwang ha e no tsamaisa mobu wa hao. Hore o tlo bona ha eba o jetse cabbage mona, o tlo bona cabbage emela seterateng kapa moo o no batla hore o jale dihwete teng. So ha ke le wena nna ke ka etsa hore ke etse foro ke kwale ka di tena, ke etse ntho e tshwanang le le bota ho and le mobu wa ka o yelle fatshe, o seke wa ba hodimo haholo. O ka sebedisa tampara hore o tamepe mobu wa hao o ye fatshe pele o qala ho jala.

Pele re ka ruuwa re tla tlameha hore re tsamaye re ye dipolasing mo ho nang le batho ba ruileng and ba di rekisa di kalakunou. Ba tle ke ba tsebe hore hlalosetsa hore re di hlokomele jwang, re di faepa neng, jwang, and ba tle ke ba tsebe le hore e le etsa hore re di ahele, re di kwalle jwang. Hore re tsebe hore ana di kalakunou di rata ho baleha kapa ha di balehe. Kapa ha hona le dijo ho na le mo di kgonang ho mathateng, re ka se tshohe re thole di le siyo. So, nna ke bona ho le molemo hore nna le wena re thole motho a tsebang ho feta rona rele babedi, re tsamaye re le ho botsa dipotso tseo re nang le tsona kaofela pele re nka diqeto.

Di mpshe ke dinonyana, empa ha di fofe. Wa bona ka maoto a teng di kgona ho matha and-e ho na le batho bao ke se kileng ha ke tsebe haebe ke nnete, empa ba hlotse ba dipalama. Ba dipalama seka haba palama dipere. And-e di rata ho kenya hloho tsa tsona ka hara mobu. And-e di kotsi seka di bona di le ntle, di le kgolohadi . Ooh le mahe a teng mahe a teng ke nahana lehe le e -one la mpshe le lekana le mahe a i -twelve a kgoho. Ka hoo e ha re ka thola lehe le one re le class-e so kaofela ha rona re kaja, ra ba ra kgora.

Ha ke nahane jwalo hobane ebile matsatsing ana ditapole dia tura le ona mabele ha di sa tshwana le pele. Hona jwale ha o thola di-tapole, ditapole tsa teng mokotla o monyane o so feta hundred Rand. Ditapole tse nyane o ka di thola ka ka thirty Ranta. E ne batho ba sokola wa tseba ha re sokola ho thata hore re sokola re ka kgona hore re reke ditapole. Re ka pane ra ja papa ka lebese, ke mokgwa o nna ke bonang ka teng.